Ke ile ka tlameha ho ya chemist-ing e haufi le nna hore ke reke dipidisi tse ho thwang ke over the counter ka sekgowa, Tseo tse leng horeng o kgona ho di fumana ntle le prescription ya ngaka. Hobane ne nkeke ka emela beke tse pedi empa ke utlwa hore ke a opelwa.

Ke ikutlwa ke hloname ebile ke nyahame. Ke nka ba bolella hore bophelo ba batho bo kotsing mme ke kopa ba romele thuso efe kapa efe. Ha di-ambulance di le siko, ke kopa ba romele la ekaba ya maponesa kapa efe ho tla re nka re iswe sepetlele hobane bophelo ba motho bo tla pele, bophelo bo tla pele. Ke nka ba bolella hore re kotsi e hlahileng e mpe haholo, mme ha re sa thole thuso ka potlako, re ka loose batho, batho ba ka hlokahala.

Ke ka ba jwetsa ka mokgwa oo ke lebohela maikutlo a bona, empa qeto ya ho etsa bana ke ya ka. Hape lelapa ka leng le na le ditshwantsho tsa lona. Nna haeba ke ntse ke lokela hore ke ka etsa bana ho tswa ho nna. Ke ba ke ba bolelle ka hlompho.

Ka maikutlo a ka, ha ke bone taba e ya Phupjane hore ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna. Batho ba ba ngata ha ba e tsebe, haholoholo mahaeng, ho ba e tsebe ho hang. E ne ke elelletswe hore batho ba bo ntate ha se ha ngata ba etelang dingaka, ba ya ha se ba kula haholoholo holo. Batho ba bo ntate ha ba na tsebo hakalo. Se ka thusa ke hore ho bapatswe ka taba ena dikolong, dikerekeng hohle mo ho kopanelang batho teng. Ho buahale ho etsuwe awareness hore le bona ba tsebe hore kgwedi e ya Phupjane ke kgwedi ya bona ya bophelo bo botle. Mme ba ka check mafu a fapaneng hore ba tlo kgona ho thola thuso ha hona le moo ba seng hantle teng.

Nkgono, dithibela pelehi tsa sekgowa re kgothaletsa batjha ba sebedise tsona hobane di hlotswe, hwa tholahala hore ha di na bo kotsi, mme dia sebetsa. Tsa setso ha di a ha di a hlolwa pele. Neng neng e ka baka mathata bophelong ba motho. O thole hore batho ha re tshwane ho wena kgalekgale e ne ho sebeletsa, empa bophelong ba hona jwale o fumane hore o tla wa o kule, ho sa tsebisahale hore o nwele eng. Tsa sekgowa di hlotswe ka mokgwa onana ho thweng ke wa science mme di di tholahetse di le di le hantle hore batho ba bo mme ba ka di nwa.

Ee, ke na le tlhokomelo ho dipapatso tse jwalo. Empa nna ha ke soka ke di sebedisa kapa ha ke kgolwe ha ke dumele ho tsona. Hobane ke tshepa fela hore mmele wa motho o ka theoha ha ka tlohella ho ja dijo tse ding tse itseng, ha ka ikwetlisa. Tsena tse bapatswang tse ae ke bona ekare ke tshenyo ya tjhelete.

Ke tla mo eletsa ka lerato le tsela e hlomphehileng. Ke dule le yena ke mo behe fatshe, ke mo jwetse hore ngwanaka ho na jwale o se o hodile. Etsa bo nnete ba hore haotlo kena dikamanong, o sebedisa dibela pelehi le thibela malwetse, eleng codom ka sekgowa, ka Sesotho ke kgohlopo. E tlo etsa hore o thibele mafu ana ka ofela a kang HIV and AIDS le di-STI, le hore ngwanyana o mong a senyehe a be mmeleng. E thibela tsohle. Ha o ka dula o sebedisa yona, o tlo ba hantle bophelong, until nako e itseng. Ho fihlela nako e itseng.

Ke elelletswe hore banna ba sebetsang mesebetsi e kotsi haholoholo. Mesebetsi e jwalo ka ya maponesa, mesebetsi ya dipolasing hobane ba ka lematswa ke metjhini. Mesebetsi ya mo ho phehwang di-mineral e ka sekgowa ho thwa ke mining. Mesebetsi ya e mengata mesebetsi e banna ba e etsang e kotsi kotsi. So ha mme ha ho le jwalo, ke bona hore basebetsi batshwari ba mesebetsi ba lokela ho fana ka di disebediswa tse tse sa tlo nkenyang basebetsi kotsing.